Lexi a mfumo a hi ta kombela ku wu hi ndlela xona ku hi ri vanhu va le matikoxikaya, i ku wu hi akela switichi kumbe station laha hi nga ta kota ku loko hi lava vatimeli va ndzilo hi ri ka nghozi ya ndzilo, loko hi va fonela va kota ku hatla va hi hlamula ku nga se onheka swo tala. Hi ku tindhawu ta ku tala a station-i ti na swona mara, ematikoxikaya a swi kona loko u fona u lava ku ta pfuniwa u timeriwa ndzilo va teka nkarhi ku va ta fika hi ku va le kule na n'wina so a mfumo wu nga hi akela switichi swa ku timela ndzilo hi ta ku loko hi va fonela va hatla va hi hlamula.

Loko u ti kuma u hlanganile na mavabyi ya Covid swi kahle ku va u paluxa timhaka u kota ku tivisa vanhu lava u nga ta va u hlangana na vona hinkwavo ku ku na mhaka ya swo leyi nga humelela ni na Covid, va ta kota ku ti susa eka wena kumbe na wena u suka eka vona u ya tipfalela, quarantine u ya u ya tshama laha u nga ta va u ri na vuhlayiseki ku Covid leyi yi nga ti kumi yi tlula se yi ya khoma vanhu van'wanyana.

Mhaka leyo ku yimbisiwa i ka nkoka eka vanhu va xinuna ni yi vona yi ri ya ntiyiso, hi ku laha hansi ka nyama ku na ku pfaleka ku va na thyaka, lero ku loko u nga pfuli u ri clean u nga tikuma u va na mavabyi kumbe u tluleta na vanhu van'wana mavabyi, vanhu va va va muxaka lowun'wani va xisati, hi ku ku tshama thyaka leri hambi STI ri nga ku vangela, Khensa yi nga va koho HIV na yoho yi nga tikuma yi ri kona. Se swi kahle ku va va tsema a nyama le va va yi tsemaka ya ya ya ku yimbisiwa laya eka wena ku ku tshama ku basile ku nga pfaleleki.

Lexi hi nga xi endlaka ku seketela vanhu lava va nga xaniseka kumbe va xanisiwaka hi vanhu lava hanyaka na vona emakaya, i ku va va nga suka va ya ka ka ndhawu laha va nga ta kota ku hlayisiwa kona, ku i va kumela maybe ma social worker va kota ku vulavula na vona, va tikuma va suka la va tshamaka kona hi vavulavurisiwa ku ku endleke yini va hlamusela xitori xa vona, hi ku ya hi ku yendla ku hi kota ku twisisa ku ri ku endleke yini ku ze swi fika swi ze swi fikelelaka la ko ze u ti kuma u xanisiwa.

Ku tirhisa mimirhi leyi u nga yi tiveki leyi kalaka layisense u yi kumaka ka inthanete, vu khombo bya kona i ku yi nga ti kuma yi ku onha mihleketo kumbe ku yi ku onha swirho swa wena, hi ku a mirhi leyi a yi na ti-instructions ku a yi na matirhiselo wehe a wu yi tivi na lava ku xaviselaka maybe va ku xavisela hi vuxisi na vona va ku xaviselaka mirhi leyi. Yi nga tikuma yi ku onhe mihleketo kumbe yi ku onha swi akiwa swa mirhi swa miri a mabyongo hinkwaswo yi nga ku endla ku yi ku onha hi ku a yi na ti-instructions maybe ti-instructions ta kona leti nga kona nato i ta vuxisi leti ti nga koho eka murhi wolowo u wu xavaka.

A dyondzo ya masangu eswikolweni ya sivela ku tika ka vantshwa, vo tala va fika va swi twisisa va tiswisisa na ti-background-u ta vona kumbe la va humaka kona ku loko hi endla swilo swa so swi ya hi fikisa ka ndhawu ya so, a va la ku tikuma va va vatswari va ha ya eswikolweni. Swa sivela mikarhini yo tala hi ku vo tala vantshwa or vanhwanyana a va na vanhu lava va vadyondzisaka emakaya, se loko va fika va ku exikolweni va kuma dyondzo yo fana na leyi swi va nyika a light, swi va nyika ku vonakala ku loko no ti kuma ni endla swiswa so hilaha swi nga ta ni fikisa kona. Swi ta ndzi endla ni va mhani na ha ri ntsongo kumbe swi ta ni vabyisa swa ku ya swi tala.

A swi vumbiwa, swivumbeko swa swipfuno swa vaaki leswi nyikiwaka hi mfumo wa Afrika-Dzonga i tiyindlu ta RDP leti ti nga akiwa ta vanhu lava kotaka ku tshama va tshamaka va ri one or vanhu lava va nga va va nga va va va ka va nga koteki ku ya ka ti Old-Age home, se ku na na mali ya mudende kumbe phenceni leyi nyikiwaka vanhu lava lavakulu ku va va kota ku tihanyisa, leyi va va nyikaka loko va ri na sixty wa malembe ku ya henhla.

Lexi mfumo wu nga kotaka ku xi endlaku ku swibedhlele ku va na mirhi leyi ringanelaka i ku mfumo wu supplylaya a swibedhlele hi ku hetiseka va faka mimirhi eswibedhlele hi ku ya ka nkarhi na nkarhi ku swigulana swi tikuma swi ni mimirhi yo helela loko swi ya swi ya consult-a kumbe swi ya swi ya ku kamberiweni swi ri na mavabyi yo karhi.

Khale a va endla a mitlangu yo basisa kumbe yo basisiwa munhu loyi a nga hundzeliwa hi murhandziwa wa yena emisaveni. A va endla ku a va endlela ku va ku ku nga sali ku va na munyama kumbe xinyama kumbe mabadi lama nga ta sala ma endleka ka muti wolowo, hi mhaka a va endla sweswo basisa kumbe va ku munhu ku ta sala ku loviwa futhi.

Swivangelo swa ndzilo eAfrika-Dzonga na tindlela leti ti nga siveriwa hi swona i ku tirhisa swilo swa pharafini kumbe ku fana na makhandlela. Khandlele ri tirhisi u tshami na rona loko u heta ku ri tirhise loko u la kusuka u ya kun'wani suka u famba na rona kumbe u ri tima, loko u suka u nga ri siya ri sala ri pfurha ri ri one. Kumbe pharamasitofu u ri ku swekeni uyi layita u suka u famba, loko u ri ku swekeni hi pharamasitofu, pharamasitofu yi tirhisa pharafini, tshama na yona la u nga kona u za u heta ku sweka u kota ku yi tima u yi humesa handle u vona swa ku hi ntiyiso wa ka nene yi timekile na.

Ni tshemba ku a mi mirhi ya xintu yi nga kota ku horisa mavabyi ya AIDS or HIV hi ndlela leyi, a mi mimirhi yo tala kumbe swihlahla swo tala swa kota ku tshungula mavabyi loko tin'anga kumbe madokodela mo teka swihlahla swo karhi ma swi hlanganisa swi ya lab, kumbe swi ya la swi nga ta kota ku chekiwa kona ku swa swi kota ku endla swilo swa so na, loko va heta va swi hlanganisile swi horisa munhu wun'we, va heta va distrubute kumbe va xavisa kumbe va swi yisa eswibedhlele ku vanhu va kota ku lava va nga na mavabyi yo fana no na AIDS and HIV va kota ku nyikiwa va phuza va hola.

Aheea hi kombela ku pfuniwa ni vonile mhangu epatwini leri ri nga le kusuhi na mall ya hina, a hi kombela ku pfuniwa ku na vanhu lava nga vaviseka, a hi kombela ambulense na movha ya maphorisa ku swi ta hi xihatla vanhu va vavisekile va ta kota ku va hatliseriwa va yisiwa eswibedhlele.

Xo sungula lexi vanhu va xavisaka mimirhi ya vuxisi lexi va xi endlaka loko va vulavula na wena va vulavula na wena ku va ku-convince ku va ku cinca qhondo ku u tshemba swilo swo ka swi nga ri kona, a nga ta na munhu a fika a yima na yena a ku na loyi murhi wa so i wu phuzile u koti ku n'wi pfuna that's why namuntlha u n'wi vona maybe xikandza xa yena a xi ri na swilo hi mhaka xikandza xa yena se xi base xi ri so. And wehe hi ku a wu swi tivi ku murhi lowuya wa vuxisi loko u vona xikandza xi ri so hambi munhu a nga phuzanga swona, loko u vona xikandza xa yena xi ri hi ndlela leyi u ta hleketa ku i ntiyiso munhu loyu u yitirhisile product leyi kumbe murhi lowuya wa vuxisi a wu phuza kumbe a wu tola a kota ku na yena xikandza xa yena xi va hindlela lexi nga hi xiswona.

Makhombo lama toloveleke lama fambisanaka na vavanuna lava nga yimbangiki i STI ku na na HIV na Khensa swo tala mavabyi lama o ti-bacteria ti kota ku tumbela lahaya ka skin-i lexiya xa wanuna loyu o ka a nga yimbangiki. Loko a ti kuma a hlangana na wansati wa muxaka wa a ti kuma a hlangana na wasati ma kota ku va ma va transmitted mavabyi lama ma ti kuma ma nghena munhu lowu n'wanyana.

Ku yimisiwa ka timali leti taka eAfrika-Dzonga hi Donald Trump ti ta va na ku Afrika-Dzonga yi ta va na ku tikela ko karhi, ku Donald Trump a va a ri ku pfuneni ka Afrika-Dzonga hi mali yo endla ARVs. Sweswi wa ni Afrika-Dzonga yi fanele yi ti yimela yi kota ku va yi phurosesa ma ARVs ka vanhu lava nga le ku vabyeni hi HIV and AIDS. Ku ta va ni ntikelo lowukulu hi ku leswi Donald Trump a swi endla a ku ri swilo swa kahle eka tiko ra hina, hikuva mali leyi lavekaka yi tele ngopfu for ku ti kuma yi supplier South Africa hi maphilisi.

Vavanuna va thoriwa ngopfu eka xiyenge xa migodi hi wahi magoza lama tikhampani ta migodi ti nga na wona ku tiyisisa vuhlayiseki entirhweni. Vatirhi va le mugodini vadyondzisiwa va lerisiwa kumbe ku dyondzisiwa vuhlayiseki bya le mugodini. Vatirhi va dyondzisiwa leswaku vafanele va tihlayisa loko va ri karhi vatirha va mbala na leswi khampani yi lavaka swona ya le mugodini xikombiso, va mbala PPE ya vona laha ku nga na mabutsu, kumbe majombo va faka ti-mask-i, va mbala manghilazi ematihlweni ya vona, va mbala na ti-gloves-i, va mbala na swidloko swo tiya etinhlokweni ta vona.

Va timeli va ndzilo va tlanga a ndzima yin'wana leyikulu a vuton'wini bya hina. Va ha phephisa kumbe va save varhandziwa va hina. Ha va khensa a va yi emahlweni va tirhisa leswi va swi tirhisaka swona, na ku pfuniwa hi Xikwembu na timbilu ta vona leti va tivekaku va va tinghenisa enghozini yo tika ya ndzilo va va ponisa va rhandziwa va hina. Ha va khensa hi ku enta a va tshamisi sweswo va tirha va khongela na Xikwembu xi vapfuna.

A vatsoniwa lava va nga kona emugangeni wa hina va khomiwa kahle, ku na na i Care-Age or Old-Age ku na laha va tshamaka kona vanhu lava va nga na ti-disabilities-i va nga yisiwa kona ku ematikoxikaya usual-i a ku na vanhu lavakulu ka ku va ti kota ku munhu a fikelela ka ku a ti kuma a ri ntsongo kumbe a tikuma a tshama a ri one a hlayisa mutsoniwa, se va na ndhawu leyi va tshamaka eka yona ku va kuma vuhlayiseki hi ku hetelela.

Ka swihambukelo swa le timolweni kumbe a swibedhlele ku fanele ku va ku ri na wheelchair ku fanele ku va ku ri na sign, kumbe a xithombe leswi xi kombaka ku lani ku nghena vanhu va so, ti-toilet-e ta vona ti fanele ti va ti ri hansi ku loko ko nghena munhu wo kala milenge a kota ku a ti susa ka wheelchair a nghena a kota ku tshama na yena a pfuneka kwalaya a nga nghena kona xihambukelweni. Ku na na sayini ya ku laha ku nghena vanhu va so a va nge ngheni ka ti toilet-e ta ku fana na hikuva van'wanyana a va koti ku fikelela va ti tshamisa va fane va tlakuriwa, so loko u tlakula munhu u n'wi veka ehenhla ka tholete leyi nga ringana yena kahle swi endla na wehe u va matimba ya wena ma kota ku loko n'wi tlakula u kota ku swi kota kahle ku n'wi veka kwala tshamaka kona sitini.

Hi mavonele ya mina tinxaka ta ku xanisiwa leti vadyuhari va langutaneke na tona emakaya, leti ni ti vonaka ta number one ku vanhu lava dyuhaleke va na mali leyi va yi holaka, u kuma ku munhu loyi a tshamaka na yena a nga n'wi nyiki a nga n'wi hlayisi a nga n'wi hlambisi, a nga n'wi nyiki swo dya, a nga n'wi xavela na swo mbala, la a tlelaka kona na kona a nga ku clean mara munhu loyi i na timfanelo ta ku a nga a nga thola munhu kumbe a hayara, munhu loyi a nga ta va a langutana na yena siku rin'wana na rin'wana va kota ku va n'wi holela mali leyiwani a a yi tirhaka.

Vavanuna va nga hlohloteriwa ku va va kamberiwa hi ku ya ka nkarhi na nkarhi, ntsena loko va yile eswibedhlele va dyondza hi awareness maybe ya mavabyi yo karhi mi va byela ku va byeriwa ku loko va nga cheki va ta tikuma va ri na mavabyi yo karhi, lama ma nga ta va affect-a vutomi hinkwabyo, so va tikuma va teka maphilisi yo karhi vutomi bya vo hinkwabyo va nga hlohleteriwa hi ndlela yaleyo ku mavabyi loko u nga ma-maintain-i kumbe va nga ma voni nkarhi na nkarhi ma nga ti kuma mahete na vutomi bya wena, kumbe u ta tikuma se u phuza maphilisi loko ku ri a wu zangi u ya kamberiwa mavabyi lama va kota ku ku nyika maphilisi ku ma-prevent-a ku kumbe ku ma sivela.

Loko munhu kumbe manana a loveriwile hi murhandziwa wa yena, ndzi nga n'wi hlohlotela ku ku amukela i swilo leswikulu ngopfu. Loko a amukela na yena a nga vona onge a nga lavi ku pfuneka, ku ve ku siyiwa hi murhandziwa wa wena a xilondza i xa mbilu, a hi xa nyama lexi xi nga ta hetelela se xi teka vutomi bya yena, ene loko xi teka vutomi bya yena xi ta vavisa ni vana va yena. Ndzi nga n'wi hlohlotela ku, a khongela a kuma ku pfuneka hi ku i ta vona onge i amukerile ku ve a mbilu yi le ku vaviseke a lava ku tiya a endlela vana va yena, ku va nga vaviseki hinkwavo va ri muti.

Ku titwa u heli matimba hi hi mbilu ni miri hikokwalaho ka vutihlamuleri byo khathalelana, i xikombiso xa Care give burn out, lexi nga endleka loko munhu a ya emahlweni a khathalelana van'wana a nga tinyike nkarhi wo ku tikhutaza, leswi u nga swi endlaka, xin'we xa kona teka nkarhi wo tshama wexe, loko u teke nkarhi wo tshama wexe u endla swilo leswi ku tsakisaka ku, hlaya ku famba ku yingisela mimpfumawulo kumbe ku dyondzisa. Ti nyiki nkarhi wo ololoka na ku humesa mbilu. Ringanisa ntirho na vutomi.

Xana HIV yi nghena njhani eka munhu? I ku tlela na munhu loyi a nga na HIV u nga tirhisi phepha ro ti sirhelela ku vuriwa condom, kumbe ku tirhisa xihloka lexi ku nga va xivulaka ku i injection, injection leyi nga tirhisa hi munhu loyi a nga na mavabyi, na wena u hetelela u yi tirhisa i ndlela yin'wani yo u nga kuma HIV. Ku tikeriwa hi ngati kumbe swirho swa mirhi swa munhu loyi a nga na HIV, ku veleka n'wana ku ve ni u na HIV, u nga teki maphilisi yo sirhelela n'wana loyi a nga le ndzeni ka wena.

Hikokwalaho ka yini munhu a fanele ku landzelela vuvabyi bya yena bya High Blood Pressure ku byi le ka xiyimo xa njhani? Ku sivela ku ba hi mbilu, stroke na ku na ku wa hi mbilu kumbe heart attack. High Blood yi tika ngopfu hikuva yi nga vanga ku ba ku va ba munhu ka mbilu, ku khomiwa h xitiroki ku kumbe ku pfuluka ka mitsi ya ngati loko yi nga lawuleki. Ku sivela ku vaviseka ka swirho swa le ndzeni BP yo tlakuka nkarhi wo leha yi nga onha rin'wana ra swirho swa nkoka, mbilu, voya, kidney, mahlo swirho swa tshamiseka wa ngati.

Eya va ha ri koho kumbe ina, va ha ri ko vana lava va beburiwaka va ri na xitsongwatsongwana xa HIV hi ku manana i suka a nga tekanga maphilisi, loko a ri karhi a bihe emirini yo sivela ku n'wana a nga ngheni hi vuvabyi bya HIV. Vo talatala lava endlaka swilo swo fana na leswi i va manana va vana lava va sukaka va nga amukelanga va nga amukelanga xiyimo xa vona ku va fane va hanyisa ku yini siku rin'wana na rin'wana, va nga pfumeli ku teka maphilisi ku endla nsirhelelo wa ku vana lava va nga le ndzeni ka vona va nga khomiwi hi xitsongwatsongwana xa HIV.

Lexi ni nga xi endlakua ku ni kucetela mukhalabye ku a ti kuma a huma endlwini leyi yi nga kumana na mhangu ya mati, ni nga n'wi byela leswaku tatana kumbe mukhalabye ndzi kombela u ndzi yingisela, ndza swi tiva leswaku yindlu ya wena yi na nkoka eka wena hi hi ndhawu ya wena ya vutomi bya wena, kambe sweswi mati ma andzile swinene naswona swi nga ku swi nga vanga khombo lerikulu eka vutomi bya wena, leswi swi nga endla leswaku yindlu ya wena yi famba na mati kumbe yi kumbe wena u khomiwa hi mavabyi.

manavetiselo lawa a ma khorwisi hi ku a wu nge phuzi murhi kumbe swilo hi masiku manharhu, a mukhava wu yehla ne. Leswi swi ngo ni loko a va te u phuza vhiki kumbe mavhiki mambirhi a mukhava ku va na ku cinca eka eka wena, a swi ta va swi nga bihanga a swi ta va swi ri kahle hi ku masiku manharhu swi nge endleki ku va u tikuma mukhava wa wena wu ehlile.

A mhaka ya ku tindlela ti nga fambeki, yi sivela tiambulense ku ti nga koti ku nghena kumbe ti nga koti ku hatla ti fika. Loko tindlela ti pfariwile hi mati, masalela ya maribye, mati lama ma ma teleke ngopfu kumbe tilori leti nga hleriwangiki kahle, ambulense a yi swi koti ku nghena hi nkarhi, naswona leswi swi nga vanga ku lahlekeriwa hi vutomi bya munhu. Loko tindlela ti nga endliwanga kumbe tionhakile ambulense yi nga lahlekeriwa hi ndlela leyi, na nkarhi ku yi yi kota ku hatla yi fika laha yi fanekele yi ya teka munhu loyi a xanisekeke vuton'wini.

A ndlela leyinene ni yi tivaku yo hlamba mavoko yo sivela COVID-19, i ku hlamba hi mati lama ma nga le ka pompi lama ma tsutsumaka. Hayi u hlamba eka xibye u teka nsipho ya wena u faka emavokweni u ti chikicha u hlamba mavoko ya wena ka mati lama ma nga le ku fambeni, hayi ka mati lama ma nga le ka xibye i ndlela leyi ni yi tivaka yo sivela COVID-19.

Ku engeteriwa ka mali ku nga va na ku antswisa evuton'wini bya vatsoniwa, hi ku vatsoniwa vo tala va tshama na vanhu lava va nga tirheki. Se loko mali yi engeteriwa ku ta va na ku pfuneka lokukulu ku va kuma vahlayisi, kumbe va ya tshama ka ndhawu leyi ku vuriwaka ti-Old Age, kumbe ka ndhawu leyi ku tshamaka vatsoniwa va kota ku hlayisiwa hi ndlela leyi faneleke.

Xana mhaka ya ndhawu ya vutshamo bya nkarhinyana endzhaku ka swikhukhula u yi vona yi pfuna naswona ha hluvukisiwa njhani? Ni yi vona yi ri na nkoka ngopfu hikuva a mfumo wa hina a wu nge swi koti ku akela munhu un'wana na un'wana a yindlu, hi ku swilo leswi swi nga endleka swa swikhukhula i swilo leswaku a swi nga rindziwaka, swo endleka hi nkarhi wolowo hi ku timpfula ti suka ti va titele. Ni vona swi antswiseka ngopfu, ku ri swilo swa kahle hi ku a ku nga na la va nga ta suka va ya tshama kona, onge government ya hina kumbe mfumo wa hina wu ngo va akela tiyindlo hi ku ya ka minkarhi hambi ko va ku ri ti-RDP ntsena va kota ku tshama.

Xana ndzi fanele ndzi hlamba mavoko rini hi nkarhi wa ntungu wa Covid? Mavoko u ma hlantswa nkarhi wun'wana na wun'wana loko u la ku khoma swakudya u fanele u hlamba, loko u ya xihambukelweni u fanele u hlamba, loko, lexi xin'wana xin'wani u faneke u xi endla nkarhi wun'wana na wun'wanyana, swi lava mavoko u tshama u ri ku ma hlambeni hikuva u ta kota ku u ta kota ku hlayiseka eka timhaka ta Covid .

Vanhu va endleriwa ti-program-i to dyondzisa HIV swa pfuna ngopfu, hi ku va suka se va va ri na vutivi ku HIV munhwini yi nghena njhani, ene yi endlisa ku yini. Va tiva na ndlela leyi va fanekele va teka hi yona maphilisi ya vona nkarhi wun'wana na wun'wana. Va tiva na ku HIV i xitsongwatsongwana lexi xi nga ta tshama na wena vutomi hinkwabyo. And na vuhlayiseki swa swona loko u ri karhi u teka treatment ya maphilisi ya wena u nga tikuma u va u hanya kahle u nga tshami u vabya kwala na kwala.

Njhe hi mufambisi wa xibedhlele xo nghasi, a ndzi ta kombela ku vatirhi va tikuma va tirha hinkwavo, loko vatirhi va hatlisisa munhu loyi mara ntsena a va a pfunekile hi siku ro karhi va hatlisa ku vavabyi va ta tikuma va nghene hinkwavo eka xibedhlele va muka va pfunekile.

Hi nkarhi luwa wa xitsongwatsongwana xa Corona Virus, munhu loyi a nga le ndzhaku a fanele ku ri munhu loyi mi nga ka mi nga ri ku khumbaneni, a yima after mitara yin'we ya one mi kota ku siyana mpfhuka swa ku mi kota mi nga tluletani xitsongwana, hi ku loyi a ri na xitsongwana a wu nge koti ku n'wi vona loko a ha ri na xi nga se nga n'wi vabyisa swa ngopfu. Se a mi va mi kota ku mi nga tluletani xitsongwatsongwana lexi xa Corona Virus. And a swi pfuna ngopfu a swi hunguta mavabyi ya Corona hi ku a mi nga koti ku va mi tshunelela na na na vanhu lava mi va ka mi fole na vona tilayinini.

Leswi swi endlaka ku ti-emergency service ti hlwela ku fika, i ku a la makaya or makaya ka ti-village a ku na mavito ya switarata wo ti fambela. Ene naswona mapatu ya hina ma onhakile, hambi ku ri patu ra xikontiri ri celekile hikokwalaho ka mpfula a service deliver a yi koti ku lunghisa. Loko ku ri emakaya nakona patu ri celekile ri na swikhele, ene mapatu ya la kaya a a switarata swa laha kaya a swi na mavito ku u nga mu tsalela munhu ku a nghena ka xitarata xini, a fika kwini u n'wi sendela location kumbe ndhawu leyi u nga le ka yona.

Swivangelo leswi swi nga swi endlaka ku timovha ti chayisana eka magondzo lamakulu, i ku vanhu va suka va va va chayela hi rivilo ra le henhla, and loko munhu a chayela hi rivilo ra le henhla eka magondzo lamakulu u twa onge loko a va a ri chayela laha ndleleni u famba a ri one a ku na munhu loyi a nga le ndzhaku ka yena. Ene van'wani va va va suke ku na la va fanekele va ya kona hi xihatla hi leswi swi endlaka ngopfungopfu ku vanhu va tikuma va chayisana eka magondzo lamakulu, hi ku va suka va dirhayivha va chayela hi rivilo lerikulu ra le henhla.

Hi ntolovelo swi teka nkarhi wo tani hi kwihi leswaku mirhi ya ku hunguta ku vilela yi kombisa vuyelo? A mirhi ya ku hunguta ku vilela yi teka nkarhi ku kombisa a mbuyelo wa yona hi ku munhu u suka na yena a ri ku vileleni ku a murhi lowu a wu tirhisaka kumbe mimirhi leyi tirhisaka a ku na leswi yi swi endlaka, a yi le ku tirheni. Swi suka se swi teka nkarhi wo leha ngopfu ku komba mbuyelo wa yona.

Xilo lexikulu hi nga xi endlaka ku ku dyondzisa vadyuhari hi ku xiya switandzhaku swa maphilisi i ku va vona ku maphilisi lama ma le ku va tirheleni, ene xin'wana i va xi vona ku loko va nga phuzi maphilisi a va titwa njhani kumbe loko va teka maphilisi yo karhi va titwa njhani loko se ku famba nkarhi. Va kota ku vona switandzhaku swa wona va twisisa na ku maphilisi lawa va wa tekaka ma ma kahle for miri wa vona, se va ta kota ku va twa swaku maphilisi lama ma tirha swa kahle kumbe a ma kahle va ta kota ku tshika if a ma tirhi swona.

Leswi swi nga pfuna vanhu va ku va na dementia ku tsala mavito, i ku va kota ku tsundzuka va tiva ku va tiva ku maphilisi lama va tekaka ya vito leri ma tirha yini, swi nga kota ku vatsunduxa loko ku ma nga tsariwi nchumu va suka va nga swi tivi ku philisi leriwani ri i yini vito ra rona ene ri tirha ku endla yini.

Swo dya swo tala leswi vakhegula kumbe vadyuhari va swi dyaka, swi suka swi aka miri and swi nga hunguta ku fana na miroho, miroho yo aka miri ka vanhu lava va ka vanhu hinkwavo na lava nga le ku xanisekeke kumbe va nga le ku vabyeni ni le ka vadyuhari. Swi nga endla hi ku a miroho yo tala ya pfuna eka miri wa munhu, ya pfuna hi ku ti-vitamin-i, ti-calcium-u, ti-nutrition. Se na yi nga endla leswaku hambi ko va ku ri na switandzhaku swi hetelela swi nga tikombi hi ku a miroho leyi kumbe swilo leswi va swi dyaka swi suka se swi ya va aka kahle emirini.

Leswi swi endlaka ku swibedhlele swi tala swa mfumo, number one i ku a swibedhlele swa mfumo a swi hakeriwi swi hakela hi mfumo. Loko u ya ka xona a wu khipi mali, ho khipa mali ya ku va ku rejistara va ku pfulela fayili ntsena. Swibedhlele swa ku a hi swa mfumo loko u ya ka xona ku va na mali u yi hakelaka ya vuvabyi bya wena na maphilisi lama va nga ta va kumbe murhi lowu va nga ta va va ku nyika wona.

Ku phakela ka mimirhi, a swibedhlele swo tala a swi na mimirhi swi vula leswaku a mfumo a wu swi fikisela kumbe a wu swi nyiki mirhi. Mara hi ku vona ka mehe a mphakelo wa vona wu suka wu ri henhla ngopfu, ngopfungopfu ka vanhu lava va nga va maxaka ya vona kumbe va va tivaka va va nyika mimirhi yo tala. Leswi endlaka ku loko u tshuka u vabya u ya u lava murhi wo karhi kumbe u lava mimirhi yo karhi u nga yi kumi.

Endlaku tindhawu leti hlayisekeke ka vanhu lava tirhisaka mirhi yo hunguta ntshikelelo, i ku a murhi wu ya wu kuma hi munhu loyi a vabyaka ene loko munhu a nyikiwa murhi leyi va nga n'wi nyiki a mirhi yo tlula, a va n'wi nyiki mirhi ku loko yi hela a vuyi a tlhela a vuya exibedhlele kumbe a vuya etliliniki ya ka vona leyi a nga le kusuhani na yona, a ya vula ku a mirhi a ni se hola va kota ku n'wi tatisela.

Ntshungulo wa le kule leswi wu nga olovisaka xiswona ka rihanyo ra le makaya, i ku va endla leswaku loko ku ri na vanhu lava vabyaka eka ndhawu yaleyo, a mfumo wu endla ku ku va na leswi hi swi vulaka hi ngo swa ku famba hi swona kumbe tibazi kumbe tithekisi leti ti nga kotaka ku teka vanhu lava vabyaka ti va yisa kwale ka rihanyo leri ra le kule va nga le eka rona.

Xana minongonoko ya ku hunguta mali ya tikhemisi yi pfuna njhani ka ku hunguta ku durha ka mirhi. Leswi yi pfunaka hi swona i ku va loko a mimirhi yi ehlisiwa a ka nxavo wa vona va wu ehlisa wu ya hansi, swi pfuna ngopfu ku na loko se u hleketa ku ya xava murhi mali ya wena leyi a wu fanele u kuma murhi wun'we u tikuma swa ku se u kuma mimirhi yimbirhi ni vona swi ri na mpfuno ngopfu.

I ndlela leyi mimirhi ya ku hunguta ku vilela yi nga endlaka ku hambana ha yona eka mintirho ya ya munhu ya siku na siku. A mirhi leyi nga endla ku hambana ngopfu loko hi ku munhu loko a va a tikuma a teka mirhi lowu wa sona wa ku wa ku hunguta ku vilela swi endla ku a tshama a nga vileli. Na yena munhu loyi a ti nyika xintirhwana hambi o va a hlaya buku ku a nga tshami a ri tikuma a ri munhu loyi a vilelaka kumbe a va ka a ri ku hleketeni, hi ku loko swi endla tano na na na na a nge koti na ku vona ku a murhi lowu a wu phuzaka kumbe a wu tekaka siku rin'wana na rin'wana wu le ku tirheni emirini wa yena.

Mfumo lexi wu nga xi endlaku ku nghenelela i ku nyika swibedhlele kumbe titliniki a murhi nkarhi na nkarhi hi ku a minkarhini ya ku tala loko, la makaya loko u ya u ri ku vabyeni u ya tliliniki kumbe exibedhlele a wu kumi mirhi wo ringaneka, loko u fika u kuma ku murhi va ku a wu kona ku na murhi wo karhi. Kumbe wa ya loko fika u kuma ku nga ri na mirhi. A mfumo ingaku wu ngo nghenelela wu endla ku wu yisa a mimirhi kwala na kwala wu nga tshami nkarhi wo leha a tliliniki kumbe xibedhlele xi nga ri na mirhi.

Vanhu va faneke va xi endla loko va tirhisa mirhi wo vilela, i ku wu phuza kumbe ku wu teka nimpundzu va phuza a mati yo tala, and loko va endla sweswo va fanele va ti nyika a ntirho wo karhi ku va nga tshami va tikuma va ri ku phuzeni ka murhi lowu kwala na kwala. Va ti nyika ntirho wo fana na wo hlaya tibuku, kumbe va ya ka ti-community care centre va dyondzisa vana swilo swo karhi. Loko ku nga ri swona va rima masimu ku va tikuma va ku na lexi va xi endlaka va nga tshami va ri ku vileleni na murhi va nga tshami va ri ku wu phuzeni hi ku wu ta va vangela switandzhaku.

Anakanya u ri munhu loyi a tsandzekaka ku xava murhi, hikuva wa durha hlamusela mfumo hi ndlela leyi mintsengo ya mirhi yi vavisaka vaakatiko hi kona. Lexi a ni ta xikombela ka mfumo i ku yi hi tisela mirhi emakaya kumbe ka ti-village hi ku a mimirhi ya durha. And vanhu vo tala lomu laha hi tshamaka kona etikweni ra hina a va pfuki va ya mintirhweni kumbe i vanhu lava khunguvanyekeke, vanhu lava va va va xanisekeke emirini kumbe vanhu lava kalaka va nga tirheki va ti holelaka mudende. Xi xikulu lexi mfumo a wu ta hi endlela xona i ku tisa mimirhi eka titliliniki ta hina. Hi ku a va koti ku ya xava murhi, munhu i wo vabya a tlhela a hola a nga kumanga murhi hi ku i suka a nga ri na mali ya ku ya wu xava.